Ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang bagodi mo tikologong ya ga ya rona ke gore ba sireletsa bagodi gore ba seka ba itemogela le malwetse ba sa kry-e kalafi. Ka seo kalafi ya bone e botlhokwa thata mo setšhabeng le mo baagi mo tikologong ya rona.

Go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lapa la bone go na le go isiwa ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi. Gonne tlhokomelo e e maleba ba e kry-a ko lapeng go na le ya ko dintlong tsa tlhokomelo ya bagodi.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebetseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke di feketsa gore tlhompho e tla pele, maikemisetso a tla pele mo bagoding. Gonne go tlotla motho o mogolong malatsi a gago a ka nama leele wa, kry-a ditshogofatso go tswa go bone.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona gonne jang malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe. Gonne maikutlo a rona a nonofeetse ebile a botlhokwa gore re a tseye tsia, and-e ke mekgwa e e itekanetseng mo setsong sa rona.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe, mme se no se farologana jang go ya ka ditso tsa rona. Go na le pharologano gonne ga re dire dilo ka go tshwana, malapa a rona ga a lekane.

ya rona go na le ditirelo tse di direlwang bagodi, ke go bafa dijo le go bafa ditlamelwana segolobogolo diaparo tsa mariga go tswa go mafapha a a farologaneng. Ke yone thuso e ba e fang bagodi ba rona.

Re le bašwa re rata dilo tse di monate go nale tsa matshelo a rona. Ka seo, go na sepe se se re tswela mosola. Sa rona ke go netefatsa gore tlhokomela pono ya rona le bokamoso ba rona sentle, botshelo ba rona bo tle bo tlhokafale.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e ka tokafadiwa ka go tlhokomela batsofe, le gore ga motsofe a sena ba masika ba ba kgonang go mo tlhokomelela ba mo tseye ba mo ise ko kagong ya bagodi gore a kry-e tlhokomelo e e maleba, le go ba tlamela ka ditlamelwana tse ba di tlhokang.

Phenšene ya puso e tlhokomelang batsofe e eme sentle gonne ba newa phenšene e ka kgonang go ba tlhokomela. Jaaka ba na le ditlhokego tsa bone, ba kgona go itlamela ka yone gore, ba kgone go iphedisa ba kgone gape le go nna le kago e e siameng.

Go ka dira kopo ya bone ya phenšhene ya puso yago tlhokomela batsofe. Go ka thusa thata ga ba ka simolola go latelela batsofe kwa matlong go ba kwadisetsa phenšene, gonne ba le bantsi batsofe ba bangwe ga ba kgone le go tsamaya sebaka se se leele go fitlheleleng ko dikantorong tsa go kwadisa phenšene.

Ke akanya gore phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e eme sentle ka gonne e kgona go ba thusa ka ditlamelo tse ba di tlhokang, le go kgona go ikemela le go itlhokomela sentle.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ga a na le dingwaga di le masome a marataro. Ka seo, ke gone a tlabeng a simolola go ka nna maleba go ka kwadisa phenšene.

Bagolo ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele tsa ma gae a bona ka ntlheng ya go tlhoka madi, ba tshwanetse gore dipetlele di simolole go ka rulaganya dikoloi tse di ka latelelang bagodi ko ba ntlong go ba fa thuso.

Bagodi ba ba sa kgone go fitlhelela dipetlele, go ka rulaganya ko dipetlele gore ba kgone gore badiri ba ko dipetlele ba ba latelele kwa matlong go ba fa thuso e maleba. Gonne ka lebaka la go tlhoka madi ba ka se kgone go fitlhelela ko dipetlele.

Mo ke dulang go ne go sekgala se se telele gonne o tlamehile o palame sejanaga go fitlhelela ko ditirelong tsa pholo. Ka seo, go bagodi ke nagana gore go ka diriwa thulaganyo ya gore badiri ba ko dipetlele ba latele bagodi mo matlong go ba fa thuso.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki di tsamaye mo motseng gonne batho ba tlhoka thuso ya bone. And-e ga go na gore di ka ya ko metseng e mengwe, e mengwe di sa ye. Tshwanetse di ye ko metseng yotlhe, le ga o ka dula ko mekhukhung.

Malwetse a bonang kalafi kwa tleliniking ke malwetse a otlhe, mme fela ga o nwa ditlhare sentle o ka nna le pholo e e maleba.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye and-e di kgakala le metse gonne metse e mengwe ke metse eleng gore ga ena matlo a mantsi and-e matlo a teng a phatlhaletse. Go reng yalo ke gone go dirang gore ditleliniki tsa teng di nne dinnye.

Balwetse ba amega thata ga go sena melemo kwa ditleliniking gonne maphelo a bone a tla pele and-e malwetse o ne a gakala ga a sa kry-e melemo.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking fa ba lwala thata, gonne ba nagana gore ba ka dulisiwa ko maokelong for sebaka se se telele, gore go tlhokomelwa dipholo tsa bone le gore a mmele ya bone e nna beter-e.

thuso ya phakela e thusa thata ka gore molwetse ba setse mmele o ikutlwa, baoki ba kgona go lemoga bothata bo a na leng bona. And-e le ka nako, a tsene ka nako sentle e baoki ba simololang go bereka ka yona.

Gonne seemo sa batho ba ba imileng ke seemo se eleng ga se kgone go se lekola gore se ka diragala leng. So go botlhokwa gonne gore baoki ba bereke diura di le masome a mabedi le bone ka letsatsi. Gonne ga ba itse gore molwetse a ka pain-elwa nako mang, a le kae.

Go bona ditirelo tsa kalafi go ka thusa thata gonne balwetse ba ka bona kalafi e e maleba go ya ka go nna le bookelo le ditiragalo tse di beter-e.

Ke ka ditsela tse di farologaneng gore go fitlhelele ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ka bonako. Gonne go a be go kgona go tlhokagala badiri, kgotsa di-service, or-e ditirelo tsa bagolo tsa batho di seyo.

Tleliniki e tsamayang e dira diteko ebile e naya tshedimosetso ka malwetse e botlhokwa gonne batho ba kgona go itekola ka nako. Gonne tleliniki e ba latela kwa metseng, ga ba senye nako or ga ba tlhoke le gore ba ka dirisa madi for sepalangwa go fitlha kwa boitekanelong.

Fa bookelo bo bo rileng ba sokola ka boitseanape ba selo seo botho a tlhokang thuso mo go sone. Ke nagana gore selo se se ka berekang ka go romelela motho mo boitekanelong bo a ka kgona go kry-a thuso ko go bone.

Ga o na le bolwetse jwa sukiri bo ka lemogwa ka go tlelwa ke mogote, le go nna le sedidi, le go tshabelelwe ke tlala.

Tlhokomelo ya boitekanelo mo mafelong a metseselegae ga e tshwane le e mo mafelong a motsesetoropo ka gonne ga ba kry-e ditirelo tse di tshwanang. Ba ba dulang ko motseselegae ga ba fitlhele le dilo tse dintsi gonne ba le ko magaeng. Ba ba leng mo metsesetoropong ba fitlhelela dilo tse dintsi sengwe le sengwe se gaufi le bone.